Molekane wa ka ne ke re kannete re ke ha re nka leeto la rona le yang kwana America, ke o hlalosetse tseo re tlang ho di hloka tseleng mona. Re lokela ho lokisa taba tsa rona tsa di-passport-o, tsa maeto kaofela di-visa, tsohle tse tlo re dumella ho kena naheng eo, ho ntano se lebale di-ID tsa rona, diaparo tsa rona tse lekaneng. Mme le sefofane seo re tlo tsamaya ka sona, re tlo tsamaya ka sefofane sa economy travel. Ka hoo, seo se bontsha ho re tla be re e le, moo re leka-lekanang teng ka tjhelete.

Ho bonahala kannete batho ba rata dibese ho feta ditekesi, kapa transport-oo efe kapa efeng. Ne nka kgothaletsa batho hore ba tsamaye ka difofane ka ha e le leeto le batlang le ka nako e nyenyana ho fihla moo, moo o yang.

Tsatsi la pele ke palama sefofane ne ke sa tshoha lekgale. Ke ipotsa jwalo ka nnete ha re se re tlo tsamaya moyeng tje banna kannete jwale ke e etsang jwang? Atjhe ka nnete, mara hee hodima haholo jwalo ne ke thabile ka ha ke ne ke rata hore nka etsa jwalo.

Bese ke nahana hore ebile e bohlokwa le ho feta di-Uber, kapa transport-o efe kapa efe? Ka ha e le, di kgona hore e nke batho ba bangata hore batho ba se ke ba tsamaya ka koloi tse ngata tsa ho tlatsa mebila. Bese e ka kgona hore e theole tshubuhlellano mebileng.

Tekete ena ke ya hosane ka hora ya leshome hoseng. Mme o tla palamela seteisheneng manene. Bese e tloha ka hora ya bo leshome le motso. Ka hora ya leshome o be se o le teng re ntano ho lokisa taba tsa teng.

Ke maobane wa maobane ne ke palame bese ena ka mashome a supa. Ke tsatsing le, se bile e nyolohile. Atjhe ka nnete, e se le nketsa ka ekare ha ke palameng mona mehlaenana. Ke kopa ho kopana le ya moholo, motsamaisi wa dibese keke ke utlwe hantle kannete na le tsamaisa jwang taba tse tje? Ntho di nyoloha jwang re sa tsebe, re sa hlalosetswa?

Ha ke le ntjwetseng, athe moo le sebetsa jwang? Ha e le nkare nyaneng jwale e se le ya ka hore na mang ke mang? Ho tla jwang nkgono yena a sa fumana ditokelo tsa hae tsa a ntlametseng a di fumane kwao. Athe le sebetsa jwang? Ke ke batla le nhlalosetse hore athe le sebetsa jwang kwao? Le se ke la ntena.

Ka nnete ha o ke kwalwa taba ya dibese, ke tlo lokela hore ke zame hore ke palame taxi. E leng yona ntho e ke sa e thabeleng ka ha ke dula ke palama bese mehlaena, ebile se ke e tlwaetse ebile ke e rata.

Ke nahana hore ke mpe ke ipalamele tekesi hoba kannete ha hona nthwe nka ba nka e etsa ha di kwalwa. Se ke tla bona ka maemo ha ke na ikgannela yona bese eo.

Ho bonahala hantle hore batho ba ditekesi ba sele ho feta batho ba dibese. Ka ha jwale ntho e tswa mothong le hore o tshwara batho ba bang jwang? Ha hona ntho eo nkabang ka e etsa, kapa ka e tjho. Empa nka sisinya hore kannete ba be le mamello bakeng sa bapalami jwalo ka batho ba bese.

Ke ikutlwa ke sulafalletswe hampe ka ha ke tsohile ka nako e ke tlwaetseng ho tsoha ka yona ke re ke lo emela bese. Bese ke eo ebileng e nketsa ntho e sa tlalang, ebile ke ba lata mosebetsing ka lebaka la bese e itsamaelang ka ho rata yona. Sena se ntenne haholo, se entse hore ke be le letsatsi le sulafalletsweng. Ha ke hantle moo ke teng monana, mme ke nahana hore ke lo ipalamela tekesi.

Nka fa motho ya kgannang bese ntho ya hae sepatjhe seo ke se hoba kannete e tla be e se sa ka, nka se nke ntho eseng ya ka.

Hello? Ke ne ke ne ke kopa ambulance le maponesa ka monana. Ho na le kotsi e qetang ho etsahala dirobotong tsena tsa hodimo monanana ha o qeta ho feta setsing sa mabenkele. Ne ke kopa le mpitsetse ne ke kopa mpitsetse ambulance le maponesa ka ha kotsi e le e mpe haholo. Motho o tjhaisitswe ke koloi ka mona.

Ba tsauwa dipoho, batho ba hlahelwa ke ntho tse mpe bosiu mona ha o le lefifi. Mme re hloka di-light-e, re hloka hore re bone moo re yang. Le batho ba palamang dibaesekele ho thata hore ba ka di palama bosiu. Re kopa thuso ya lona hleng! le re lokisetse ka hore kenyetsa light-e.

Hore ho tloha ka dihoreng tsa hoseng, ho be le batho ba tla lebela hore ho se be le ditsotsi kapa batho ba tsamaisang batho bohloko. Ke nahana hore re tjhentjhaneng jwalo ho tloha horeng tsa hoseng. Bosiu re ntano tjhentjhana jwalo re lebetse.

Ke kopela bana ba sekolo hore ba mpe ba fumantshwe le ha e ka ba bese, kapa tekesi nyana ya hore ba finyelle sekolong. Ka ha tsela tseo ba e tsamayang e telele mme ba fihla ba kgathetseng. Ha hona ngwana a ka pasang kannete, kapa a tsepamisa maikutlo sekolong a kgathetse ka tsela eo. Dikolo di .